Ee, go ka nna molemo go lekeletsa merogo e mengwe. Re ka lekeletsa Romanesco yona e tshwana le cauliflower, yone e monate tota.

Ee, nka go tlhalosetsa. Diapola di batla serame and-e di tsaya nako go ka ungwa. Dipanana tsona di batla mogote le metsi a mantsi, di tsala ka bonako.

Peo ya rooibos e tshwanetse go thusiwa pele e mela. E gola mo mmung o mosetlha o senang manyora a mantsi. O e kopa ka go kgaola makala le metlhare. E diriwa tee go sila, go kolobediwa le go omisiwa.

Balemirui ba rooibos ba lebane le pula e ko tlase, mobu o kgethegilego, climate change. Yona re ka e rarabolola ka go dirisa mekgwa e mešwa ya temo le thuto, le yona technology.

Re ka dirisa vinegar, wine le yone source, le powder.

Go jewa banana le apola, ke tsone tse di jewang thata ka gore di humanea gongwe le gongwe and-e o ka di beya nako e telele di sa senyege.

Merogo e e jewago thata mo lefatsheng lotlhe ke carrot-e, potato, anyanise, tamati le dinawa. Ka gonne e gola mo mafelong a le mantsi, e na le phepo.

Le mabele di thusa ka food security, di thusa go fokotsa kotsi ya malwetse a semela le go netefatsa tlhagiso ya go bolokega mmeleng.

Wine farming ke e nngwe ya dijalo tse di jwalwang. Wine farming ke go jala morara mme morara o ke dijwalo, fela go tlhoka tlhokomelo e e kgethilego go kgona go tlhama wine e nang le quality.

One, mobu o o siamego, peo e e siamego kgotsa ditholwana. Metsi ao a lekanego, lesedi le letsatsi, le tlhokomelo.

Ke borotho, cereal-e, bupi, corn flakes, oats. Tsona di fokotsa cholesterol le go nontsha pelo, di go fa maatla. Di ka omisiwa tsa jewa nako e telele.

Tshwanetse o itse mmu gore ke mmu o mo jang. Peo le kgolo ya selemo, nako ya go jala le nako ya go roga. Tlhokomela le tlhokomelo ya semela, kutlwisiso ya mmaraka le boleng ya yona.

Rooibos e thusa ka go lwantsha malwetse a mmele le malwetse a pelo. Ga e nonise, e nontsha marapo le meno. Ga e na caffeine, o ka enwa bosigo ntle le go senyegelwa ke boroko.

Rooibos e na le tatso e monate. E ka dirisiwa go apewa ka metsi e le teng. O ka e dirisa go tshele ka mo ditlolong gore letlalo la gago le be le lebotse.

O ka dirisa morogo go go lokela ka mogare ga plate-a wa dira juice-e ka o ne, o tshetse le tse dingwe ja go tshwana le bo mašwi.

Nka reka tamati go dira sopo, ka reka sepinatšhe ka gobane le sone se na le phepho e botse mo mebeleng ya rona. Ka reka carrot-e e na le vitamin A.

Kgolo ya thekenoloji e dira gore temo e nne ya sejwalejwale. E e boitshepo le e e tlhagisang maano a mantsi le boleng jo bo kwa godimo. Mme e thusa balemi le dikgwebo tsa bone ka go tsena mmarakeng wa lefatshe ka botlalo.

Go jala maungo mo polaseng o tshwanetse go lemoga maemo a bosa a polase eo, pula, letsatsi, themperatšha, mobu le mafelo a lenane gore o tlhophe mefuta e e tshwanetsego e e tlang go gola sentle. Go se dire jalo go ka baka tlhagiso e e ka tlase le ditshenyegelo tse kgolo.

Maungo ga se fela dijo ke karolo ya motheo ya ikonomi ya Aforika Borwa e tlhama mesebetsi, e tshegetsa maloko a setšhaba, e oketsa GDP ka kgwebo ya malokelo le a lefatshe. Mme e tlhotlheletsa thekenoloji le boitlhamelo mo temong.

Morogo ke motheo wa phepo e e siamego, e tlatsa mmele ka dikotla le fiber, e thusa go lwantsha malwetse mo mmeleng. Go tsenya morogo mo dijong go thusa tota e le ruri.

Morogo ke dijo tse di tswa go mo dimeleng tse di akaretsang go ditlhare, di tlhoke mebala. Di na le kotla ebile di dira gore mebele ya rona e be kaona.

Batho ba rata rooibos ka ntlha ya gore e sena caffeine, e na le tatso e bonolo, dikotla tse maatlafatsa go mmele, molemo mo botsogong le setso sa Aforika Borwa.

Temo ya rooibos e tsweletsa ikonomi ya setšhaba ka tsela e e tsweletseng ka gonne e tshegetsa tikologo, e fokotsa ditlamorago tsa dikotsi mo mobung le metseng.

Ke ithutile gore go ntšha rooibos go akaretsa ditsela tse di farologaneng go tse di tlhokang go tlhokomelo, botho le tsebo ya setso le temothuo. Go phutha le go tlhomamisa boleng, go tlhatlhoba le kgetho ya setlhare, go ralala le go lema. Ke tse ke ithutileng go tsone.

Ke ratile sepinatšhe gonne se le monate and-e o ka se apeye ga ditsela tse dintsi.

Rooibos ke tee e phepo e e senang caffeine, e na le tatso e monate mme e tshegetsa setso le temothuo ya tikologo fa e bapatswa le mefuta e mengwe.

Ka go kgetha lefelo le le siamego, ka go tlhopha peo e e molemo, ka go tlhokomela mmu le metsi le tshegetso mo tikologong.

Tlelaemete e ama merogo ka.

Re ka leka payapaya, kiwano, feiye, pitaya gobane tsona di na le phepo e e botoka mo mebeleng ya rona. Ke nagana gore go botoka gore re leke maungo a sa itsegego, re a leke.

Maungo ke karolo e monate e e nang le peo mme morago ke dikarolo tse dingwe jwa setlhare jwa go jewa nka jala sepinatšhe, carrot-e tamati le khabetšhe.

Mekgwa ya tiriso e e siameng go e akaretsa crop protection, go khupetsa ga dimelo. Go dirisa mekgwa eno go thusa go boloka tikologo e e phepa, go fokotsa dikotsi le go netefatsa gore dijalo di tshela di itekanetse mo maemong a go farologana.

Dijalo tsa mafelo a a tsididi le a a omeletseng go di tlhokomelwa ka mekgwa e kgethegile go ya tlholego le bo thekeniki. Mekgwa ya tlholego e akaretsa moriti le phaphata ya dijalo. Mekgwa ya bo thekeniki e akaretsa mefuta e e emelang go malwetse. Thulaganyo ena e kopanetswa mekgwa eno e tokafatsa thobo, boleng le botsogo ba dijalo le go netefatsa gore di itekanetse mo tlelaemeteng.